Milawu leyi a yi milawu leyi a yi tirhisiwa loko ku tlangiwa ntlangu wa muravarava. Ntlangu wu sungula loko ku ri na swiboho swo twanana. Ku hundza ka swiboho ku fanele ku va ku va ka nawu. Ku hlamula ka swiboho ku fanele ku va ka nawu. Swiboho swa ntlangu swi fanele ku endliwa hi ku twanana. Milawu ya ntlangu yi antswisa ntlangu wa muravarava. Milawu ya ntlangu yi olovisa ntlangu wa muravarava. Ndzi tshemba leswaku swi ta pfuna ku twisisa milawu ya ntlangu wa muravarava.

A ndzi titwa ndzi a ndzi titwa ndzi tsakile swinene hikuva a ndzi lava ku twa leswi kokwana a hi khomeleke swona hi minkarhi ya khale naswona xitori lexi a ndzi rhandza ku xi yingisela loko vakokwana va garinga, a ku ri n'wampfundla na n'wanghala. Laha va hi byela leswi a swi humelela kumbe leswi a swi endliwa hi n'wampfundla na n'wanghala.

Mintlhotlho leyi nga kona eka mitlangu leyi vanhu va hakelaka mali ku ya yi langutisa. Vanhu va langutisa mitlangu leyi nga na swifaniso swo hambanahambana. Vanhu va langutisa mitlangu leyi nga na rito ro hambanahambana. Vanhu va langutisa mitlangu leyi nga na tinhloko ti tinhloko mbangi to hambanahambana. Vanhu va langutisa mitlangu leyi nga na swikombiso swo hambanahambana. Mintlhotlho leyi antswisaku vutivi bya vanhu. Mintlhotlho leyi endlaka leswaku vanhu va va ni vutivi byo karhi hi ku ya hi ntlangu lowu veke kona.

Machudeni ndzi nga ma tsundzuxa leswaku, mitlangu yo hambanahambana yi na rihanyo swinene eka vutomi bya vona. Yi endla na leswaku mihleketo ya vona yi olova swinene. Swi endla na leswaku miri wa vona wu tshama wu hlayisekile. Swi sivela na mavabyi hikuva va, va endla mhaka ya mitlangu masiku hinkwawo.

Xipano xa bolo ya milenge ya xa Afrika-Dzonga, xi hetelele ku tlangela khapu ya misava hi lembe ra twenty twenty two. Leswi endlaka leswaku, khapu ya misava a yo tlangiwa lembe na lembe yi tlangiwa loko ku hindze malembe ya ntlhanu kumbe ya mune.

Ndhawu yo tlangela bolo ya milenge hi le Lulekani stadium ene vafana Lulekani stadium, va tlanga swinene naswona va swi kota ku howisa tibolo. Xipano xa Lulekani stadium xi tshama xi tekile tikhapu xi tshama xi winile, xi bukutela swipanu swo hambanahambana swo tshama matikweni yo hambanahambana.

Mina ndzi nga titwa ndzi tsakile swinene ku va hi hlurile khapu ya misava eka swipano leswi nga tala laha misaveni mara hi kota ku kuma hi ri van'wani, lava hi nga ni khapu, lava hi nga teka khapu eka ti-team-i to tala ta ta rugby.

Ntsheketo loyi ndzi nga va byela ku wona. Munhu a ya eka dokodela a ku, dokodela ndzi na vuvabyi bya vurimi, dokodela a ku, ku rivala lo ku nga ni vuvabyi hi byihi u ta hi ri u ta ha ri vuya loko hikokwalaho lowu wu ta na vatukulu va wena ku thyakisa naswona wu ta va wu pfuna ku twisisa leswaku ku vulavuriwa eka vanhu va ku fanela wu ku va .

Vanhu vo tala loko va ta va suka ematikweni ya le handle va ta etikweni ra hina. Ku va ni mali leyi va yi siyaka vo va ni mali leyi va yi tirhisaka ku xava swixavaxavani leswaku na vona va ta yi hanyisa hi swona.

Ndzi titwa ndzi ri kahle swinene. Hikuva, tiko ra Afrika-Dzonga se ri le mepeni eka matimu lama ma nga endla hi hi vafana lavo tlanga rugby. Yi le mepeni swinene hikuva vafana lavawa ntlangu wa rugby va tekile khapu ya misava malembe mambirhi hi ku landzelelana leswi endlaku leswaku tiko ra hina ri tiveka eka matiko ya le handle swinene, ene naswona ri tivaka hi swilo swa kahle swinene.

Ku endla mhaka ya migingiriko ya mitlangu, swa pfuna swinene eka miri wa munhu, swa pfuna swinene eka rihanyo ra munhu hikuva loko u endla migingiriko ya mitlangu, swi endla leswaku u tshama u hanyile kahle, na mavabyi ma tlangela kule na wena. U tshama u ri na matimba yo endla swilo hikuva masiku hinkwawo u tshama u ya ku tlangeni ka mitlangu.

Mbuyelo lowu vantshwa va wu kumaka eka ku tlanga bolo ya milenge. Hileswaku va tiveka matiko ya le handle, va kuma ni mali yo tala swinene hi ku va va ri vatlangi va bolo ya milenge. Va duma va tiveka tiko hinkwaro. Vanhu vo tala va va tsakela na loko va va vona.

Tindhawu to tindhawu to hungasa eka ndhawu leyi ndzi tshamaka eka yona, ti tele swinene. Yo sungula ndhawu, Kruger National Park. Vanhu va humesa mali ku ya eKruger National Park leswaku va ya vona swiharhi swo hambanahambana. Va va dyondzisa na hi maendlelo ya swona va dyondzisa na mahanyelo ya swiharhi leswi va swi vonaka loko va endzerile Kruger National Park.

Ndzi nga va hlohletela leswaku va nga se sungula ku tlanga bolo, a va rhangi va ti lulamisela swinene leswaku loko va ya tlanga bolo, ku nga vi na swihoxo leswi swi humelelaka, ku nga vi na swihoxo leswi endlekaka. Va va tiyisisa na leswaku loko va ri ndzeni eka rivala ra ra xipano xa bolo, va endla swilo swi lavekaka va nyikananyikana bolo leswaku va ta kota ku howisa tibolo.

Mina ndzi a ndzi ta hlohletela vanhu leswaku va xi yima na xona swinene hi ku hlula swipanu swo tala leswi nga ta va swi ri ku tlangeni na swona. Ku ku endlela leswaku va nga herisiwi naswona na vona swi nga va nyika matimba, yo ya mahlweni va endla leswi lavekaka. Va howisa swikoro swo tala swinene leswaku va nga herisiwi.

Ina, ndza pfumela. Hikuva loko u endla mhaka ya migingiriko ya mitlangu ya bolo ya milenge, swi endla leswaku u nga vi na nkarhi wo famba u tekela van'wana swilo swa vona, kambe u ri na nkarhi . Swi hunguta na vugevenga etikweni, hikuva vafana va ku tala va va va ri ku tlangeni eka bolo ya milenge, va va va va ri ku endleni ka mhaka ya kahle swinene eka muganga kumbe eka tiko ra Afrika-Dzonga.

Swi ve na nkucetelo wa leswaku, na mina ndzi nga hava wun'wani wa mutlangi wa bolo. Hikuva ku va ndzi vonile yena na mina ndzi ve ndzi tsakela matlangelo ya yena. Leswi a ri ku tlangeni u ndzi tsakisile ngopfu hikuva u howisile na tibolo timbirhi ta swikoro. leswi nga endla leswaku xipano xa vona xi wina swinene. Ndzi tsakile swinene hikuva xipano lexi a xi tlangelaka na mina ndzi xi rhandza.

Vutiolori na madyele lamanene swi pfuna munhu leswaku a hanya hi leri nga heriki a hanya a ri na matimba ene na swi sivela na vuvabyi byo hambanahambana munhu wa ku endla vutiolori na madyelo lamanene i swi endla leswaku a va ni matimba eka xin'wana na xin'wana naswona vuvabyi a byi ku khomi hi ku olova.

Mintlhontlho leyi Afrika-Dzonga yi languteneke na yona loko yi fanele ku rhumela mitlangu ya matiko ya misava i tax, tax yi va yi ri henhle ngopfu eka tiko ra Afrika-Dzonga loko ri fanekele ri humesa mitlangu ya matiko ye le handle.

Tipulatifomo leti endla mali swinene i TikTok na Facebook na WhatsApp hikuva vini va swirho leswi ndzi swi hlayeke swi endla mali yo tala swinene eka vanhu lava va swi tirhisaka.

mitlagu leyi tlangaku loko ku tlanga xipano xa Kaizer Chiefs mina ndzi va ndzi langutele Yusuf Maart, Yusuf Maart wa ndzi tsakisa mufanyana luya ndzi tsakisa na hi matlangelo ya yena wa swi kota ku a xerhela vatlangi lava a tlangaku na vona bolo wa swi kota ku howisa tibolo to hlaya leswaku xipano xa Kaizer Chiefs xi tikuma xi winile ntlangu lowu xi nga ta va xi ri ku wu tlangeni.

Mhaka ya mitlangu yi pfuna vana vo tala ku va va va na vuswikoti byo kota ku rhangela no va va endla vutiolori siku ni siku leswaku mirhi ya vona yi ta tshama yi hlayisekile ende swi endla na leswaku vana va va na ku rhangela mitlangu yo fana ni mitlangu ya bolo ya minenge eka vumundzuku bya vona.

Xiave xa ndhavuko eka mitlangu leyi humelelaku eAfrika-Dzonga swi endla leswaku vanhu va misava kumbe vanhu lava humaka eka matiko ye le handle loko va tile eAfrika-Dzonga va vona ndhavuko wo hambanahambana lowu wu humelelaku eAfrika-Dzonga mayelana na vuyimbeleri ku cina na swakudya leswi swi tlakusa na ikhonomi ya Afrika-Dzonga leswaku yi kula swinene hi vanhu lava taka va huma ematikweni ya le handle.

Ku va ku ri na mitlangu exikolweni swi pfuna vana va xikolo leswaku va endla vutiolori leswi nga ta swi nga ta va ni hakelo eka miri ya vona naswona swi endla leswaku va kota ku ti nyiketela hikuva swa endleka leswaku u kuma van'wana eka vumundzuku bya vona va ri vatlangi va bolo kumbe va ri varhangeri va vatlangi va bolo.

Ku hlanganisa swihangalasamahungu swa swa swa swa mitlangu ematikweni ya misava swi ndlandlamuxa ikhonomi swi tlhela swi tisa na ku cinca eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hikuva swi koka rinoko ra vanhu va le handle leswaku va ta va tele va ta vona ku hambanahambana kumbe mixaka ya mindhavuko leyi endlekaku eAfrika-Dzonga no va swi kurisa ikhonomi hi ndlela ya matimba swinene.

Leswi munhu a nga swi endlaka leswaku a koka rinoko eka vanhu ku va ta seketela bindzu ra yena xo sungula u fanekele ku navetisa swilo leswi nga ta angarhela munhu wihi na wihi swi nga ri ni xihlawuhlawu, xa vumbirhi munhu u fanekele ku navetisa swinavetiso swa swa yena leswi nga swa ntiyiso, xa vunharhu u fanekele ku navetisa swinavetisi leswi nga ta va ni xiave eka rihanyo ra munhu.

Loko vanhu va ri eku tlangeni ka mitlangu ya bolo ya minenge va fanekele ku mbala switirhisiwa swo fana ni timpahla kumbe junifomo yo tlanga hi yona bolo ya minenge hileswaku va va va sirhelelekini ku va va hlangana ni ku vaviseka loko va ri ku tlangeni eka bolo.

Xihoxo lexi mina ndzi nga tshama ndzi xi endla i ku va ndzi yivela vanhu swilo swa vona ndzi nga twanangi na vona naswona ndzi dyondzile leswaku ku yivela munhu swilo swa yena i i mhaka yo biha swinene hikuva vanhu van'wana swilo swa vona a swi tekiwi hi ntumbuluko vanhu van'wana va ni nghozi swinene eka mhaka yo loko swi ta.

Murhangeri eka mitlangu i munhu loyi a rhangelaka xipano hinkwaxo xi hlanganile kambe kaputeni i munhu loyi a rhangelaku vatlangi va ntlangu wolowo kumbe vatlangi va ntlangu wa bolo ya minenge.

Vanhu vo tinwela byalwa va yi rhandza ngopfu va rhandza ngopfu ku hlalela mitlangu ya bolo naswona va rhandza swipano swo hambanahambana eka mitlangu ya bolo.

A ndzi ta n'wi hlamula hi ndlela ya kahle ku n'wi kombisa ntsako eka leswi a ndzi byeleke swona hikuva i nchumu lowuntshwa wo tsakisa eka mina ende naswona ndzi fanele ku n'wi hlamula hi ndlela leyi faneleke.

Ndzi vona ku ri swona ku nghenisa tidyondzo na ti-practical ta ku rima eswikolweni hikuva swi nga endla leswaku swi pfuna vana vo tala lava eka vumundzuku bya vona va ri van'wana va va varimi lavakulu swinene laha eAfrika, ndzi vona swi ri kahle hikuva swi ta endla leswaku vana va xikolo va tiva hi mhaka ya vurimi no byala leswaku eka mundzuku na vona va ta va ni mapurasi lava va byaleke swilo swo hambanahambana va tlhela va swi yisa emakete ku ya xavisa leswaku va ta kota ku kuma mali.

Swikolo swi fanele swi kombela switirhisiwa swa mitlangu naswona loyi a nga na vutihlamuleri i SGB ni nhloko ya xikolo, hi vona lava fanekelaka ku endla mighingiriko yo va kumela vana switirhisiwa swa mitlangu ya tibolo ya milenge ni mitlangu yo hambanahambana leyi endliwaka eswikolweni.

Ntokoto wa le handle lowu ehleketaka leswaku un'wana na un'wana u fanele a wu ringeta i ku va ni rirhandzu exikarhi ka vanhu, ku antswisa vutomi bya vanhu, ntokoto lowu un'wana na un'wana u fanele ku ringeta ku va ni mahanyelo lamanene exikarhi ka vanhu lava a hanyaku na vona endhawini ya leyi a hanyaka eka yona.

Tidyondzo leti a ti ta dyondzisiwa munhu a ta dyondzisiwa ku endla ntirho wa mavoko ku kusukela evutsongwanini bya yena leswaku loko a kula a va ni ntokoto ni vutivi byo endla ntirho wa mavoko.

Ndzi nga wu navetisa hi ku va ndzi va komba swinepe swa tindhawu ta le handle leswaku va ta va ni ku navela ni ku tsakela ku tikuma va ri van'wani va ri kule etindhawini to va va hungasela eka tona.

Ndzi titwa ndzi ri kahle swinene hikuva ku va ku ri nkarhi wo leha ku va ndzi tikuma ndzi fikelela nchumu lowu ndzi wu tsakelaka, swi ndzi tekela nkarhi wo leha swinene.

Ndzi tala ku swi bisa hi moya kambe ndzi ri na ku tshemba leswaku eka rin'wani ra masiku ndzi ta tlhela ndzi fikelela ku tikuma ndzi ri ku hungaseni ku fana ni nkarhi wun'wani wa le ndzhaku.

Ndzi tsakela ku tikuma ndzi ri ematikweni ya le handle ndzi ri un'wana wa mutlangi ya bolo ya milenge.

Loko ndzo va na nkarhi wo tala wo wisa ndzi nga ti nghenelelisa eka swipano kumbe eka mitlangu yo tlanga bolo ya milenge leswaku miri wa mina wu tshama wu ri kahle hi masiku hinkwawo.

Ndzi nga hlawula ku ti kuma ndzi ri ku tsutsumeni hikuva loko u tsutsuma miri wa wena wu tshama wu ri kahle swinene naswona wu sivela mavabyi yo tala ku va u ti kuma u ri ku vabyeni.

Ina ndzi pfumelelana naswona leswaku talenta yi vonaka kwala ka mitlangu ya le exikolweni hikuva loko u ri exikolweni u kota ku vona leswaku u nyikiwe ku fika kwini no va u endla mintirho ya wena yi basa yi tlhela yi saseka.

Hikuva va na ku tshemba na vona leswaku eka rin'wani ra masiku vana va vona va nga humelela hikwalaho ka mitlangu leyi humelelaka eswikolweni.

Mphikizano wa mitlangu laha lomu eswikolweni yi pfuna vana leswaku miehleketo ya vona yi tshama yi rhulile na loko va ri na tinkingha to hambanahambana kambe loko va ri va tinghenelerisa eka mimphikizano ya mitlangu eswikolweni mihleketo ya vona yi tshama yi rhulile swinene.

Vanhu lava ndzi tshembaka leswaku ndzi nga hlangana na vona ku nga va ku ri vanhu vakulu lava nga le eka xiyimo xa le henhla laha tikweni lava tivekaka hi munhu wihi na wihi.

Ndzi nga titwa ndzi rhulile hikuva miehleketo ya mina yi ta tshama yi ri kahle handle ko va ndzi hleketa swilo swo tala leswi humelelaku laha emisaveni kumbe leswi ndzi tsandzekaka ku swi fikelela, kambe loko ndzi teka awara hinkwayo yo vhika eka ntirho lowu ndzi wu endlaka ku wo hungasa ndzi nga titwa ndzi ri kahle swinene.

Nkarhi nkarhi nkarhi wa ntirho wa mina wo ti hungasa ndzi wu endla loko ndzi tshunxekile hikokwalaho ka leswaku ndzi lava ku antswisa vutomi bya mina na ku kuma rirhandzu, ndzi kuma nkarhi wo ti hungasa loko ndzi tshunxekile ndzi ta kota ku antswisa vutomi bya mina na ku kuma rirhandzu, ku ti hungasa ku ndzi pfuneta ku antswisa miehleketo ya mina na ku ndzi endla leswaku ndzi va na vutomi byo antswa, ndzi lava ku ti hungasa ntsena loko ndzi tshunxekile hikokwalaho ka leswaku ndzi lava ku kuma nkarhi wo ti hungasa na ku antswisa vutomi bya mina.

Ndzi nga tsakela ku tikuma ndzi ri mutlangi wa bolo ya minenge.